Abantu abanesifo seswekile baqala ngokuthi babe ne-dizziness, baphinde babe nemilomo enuka ingathi umntu ugqiba ukutya ifruthi. Baphinde babe ngabantu abangasathandi ukutya. Baphinde babe ngabantu abanengxakeko, abangakhumbuli kakuhle izinto ezenzekayo.

Ulutsha lunganceda lungajongi abantu abanogawulayo kakubi ingoba abanye abantu abanogawulayo abazenzanga ukube ukuze balithole. Abanye balithola ngobuhlungu bokuthi bazifumana besengozini, abanye bayidluliselwa ngabazali xa bezalwa, abanye kwenzeke ukuthi umntu unomntu athandana naye angaxelelwa ukuthi loo mntu lowo, loo mntu athandana naye angabi nenyani yomxelela uba yena unogawulayo. Kodwa into abangenozinceda ngayo kukuthatha amayeza.

Mna itshomi yam into endinoyixelela yona kukuthi, makasele amayeza akhe waloo nto imphetheyo, ndizawuphinde ndimsapote ndihambe naye siyozivocavoca ukuze imiphumelo le angayithandiyo ingabonakali.

Ndingaziva ndinexhala ingoba ngamanye amaxesha esibhedlele uyafika ekuseni kude kukhathwe umgca kuthiwe ugqirha uphumile uzawuphinde abuye ngomso, ndibe ke mna andincedekanga.

Ezinye zeengxaki ezifumaneka kwiqela lokunika abantwana ukutya kukuthi, abantu abasebenzela loo ndawo abathengi ukutya okwaneleyo, okanye aba basebenza ukuphekela abantwana bayakuba ukutya kwabantwana.

Abantu abaninzi abawazi umehluko wamayeza. Abantu xa bebona iyeza elithize baphinde babone nelinye elifana nelo elinegama elihlukileyo, abantu abakwazi kubona umehluko, bacinga ukuba liyeza elinye.

Molweni eER twenty-four, ndicela ukuthi nindincede nikhawuleze nifike estrateni esibizwa ngeN fourteen, close to Randburg. Kunengozi enzekileyo and kunabantu abalimeleyo, khawulezani nifike.

Malume, njengoba ubona ukuthi bakufumene ukuthi unesifo seswekile, into endinakukucela ukuthi uyenze ndicela uyeke ukutshaya, uphinde uyeke ukusela utywala. Uyeke ukutya izinto ezingahambelani nomzimba wakho, umamele izinto ugqirha athe uzenze. Uzivocavoce, ungahlali ngawo wonke amaxesha ungenzi nto. Ungazityi izinto ezigcwele iswekile.

Kufuneka kube nabantu abahleli bejonge abantu abasebenza kwiNSNP, benze kakuhle ukuthi aba bantu akunarhwaphilizo olenzekayo.

Mna abahlobo bam ndingatsho ndibaxelele ukuba mna andiyikholelwa loo nto, mna into endikholelwa kuye, kuyo nguYesu Kristu, endithi xa ndimthandaza andiphendule ngawo wona lowo mzuzu. Ndiyabulela ngemibono yabo abandipha yona, kodwa andisoze ndayisebenzisa.

Indawo nendawo yokuhlala ifuneka ibenesikolo esabantu abakhubazekile. Indawo nendawo izonceda ukuthi ibenezikolo ezinjalo ingoba abantu abazalwa bekhubazekile abacelanga, and nabo bayadinga ukuthi bathandwe, bafunde, baphinde baphumelele apha emhlabeni.

Into endizawuvele ndiyiqale ukuyenza kukuthi, ndizawumsa kugqirha wengqondo amtshekitshe, aphinde amnike amayeza afuneke awaselile. Ndiphinde nam ndibe ngumntu omthandayo umntanam noba ngabe unesifo sengqondo, ndimxelele ukuba impilo yakhe ayipheli ingoba ugula ngokwengqondo.

Mna ndingeke ndizive kakubi ngokuthi umntu ogulayo andixelele mna nje ngogqirha ukuba owakhe ugqirha wayetheni kuye ingoba kungoku usizwa ndim, ugqirha wakhe akekho.

Amayeza esitrato awalunganga ingoba awaziwa liseko laseSAPRA, singazi ukuthi anganombulala la mayeza okanye azawenza njani xa wefika emzimbeni wakhe. Ndizoxelela umhlobo wam ukuthi ayeke indaba yokufuna ukuthenga iyeza elabantu basestrateni ingoba iza kumhlisa isidima umyeni wakhe xa kanokwazi. Enye into endinoxelela umhlobo wam kukuthi makahlale phantsi nomyeni wakhe bathethe ngengxaki abanazo emtshatweni wabo, baphinde bafumane isisombuluko.

Into endinokuxelela abantwana kukuthi usapho ozalelwa kulo awulikhethi, kodwa usapho ofuna ukuzakhela lona ungakwazi ukulikhetha. Umhlobo wabo njemba ezalelwe endaweni ehluphekileyo kungaba nguye onotshintsha imeko yakokwabo ngokuzimisela kokufunda.

Ugqirha uzawuxelela umalume ukuthi fanele atshintshe indlela aphila ngayo. Xa nungaba umalume uyatshaya ugqirha uzawumxelela ukuthi ehlise ekutshayeni, ehlise ekuseleni utywala. Atye ukutya okwakha umzimba, ukutya okungenamafutha kakhulu, ukutya okungenaswekile enintsi, ukutya okungenatyiwa enintsi. Yinto anoyixelelwa ngugqirha leyo.

Isibhedlela endinakusikhetha sisibhedlela esinabantu abaninzi kodwa oogqirha bancinci. Ndinokukhetha eso sibhedlele ingoba ukufika kwam kuzowenza umehluko omkhulu. Ekufikeni kwam abantu bazosizakala, umonakalo uzawude uwehle ukuthi oogqirha bancinci ukudlula abantu abagulayo.

Ngokoluvo lwam, iikliniki ezihambayo zithatha indawo yamaziko okhathalelo lwempilo. Ewe ndiyavuma, ndiphinde ndicacise xa ndisithi, kunabantu abahlala endaweni ezikude needolophi, okanye ezikude neendawo zokunceda impilo, umthola mpilo. Iikliniki ezihambayo ziyafikelela kwezo ndawo zifike zincede abantu abagula ngokwexesha elide. Kubalulekile ukuthi kube neekliniki ezihambayo.

Into enokwenzeka ukuthi ukutya kwabantwana kukhuseleke ezikolweni kukuthi kumele kube nabantu abasebenza ngokugada ukutya kwabantwana. Kuphinde kube nabantu abasebenza ukupheka ukutya kwabantwana. Mabahlukahlukaniswe abantu abazawusebenza ngendaba yokutya yabantwana esikolweni ingoba abasebenza ngokutya baphinde bakupheke bayakwazi ukuthi bathathe oko kutya bakuyise ezindlini zabo, abantwana abafika esikolweni bafike bengenakutya.